Kgetlho la ntlha ke palama sefofane ke ne ke itumetse mare gape ke tshogile ke re tla tloga re fofela kwa godimo be re sa tlhole re boela kwa tlase, ke ne ke fofela kwa nageng ya Kapa Botlhaba, ko nageng ya Kapa Bophirima.

sefofane ke a se tshaba nka bona helicopter-a.

O tshwanetse a be a na le passport-o a tsamaye, ga sena a tsena ko airport-ong o tla kopana le sefofane sa gagwe .

Mo motseng wa rona ke nagana gore tiriso ya dibese mo toropong e siame, o kgona go palama bese ga o sena o palama, o paka dibeke tsa gago sentle mo teng ga bese di sa latlhege.

Ke gopola ke tsamaya ke ya ko Kapa Bophirima.

Tshwanetse ba tsene ka nako kwa tirong and-e ba kgone go tshwara bapalami sentle ka tsela e le nosi.

Ke dikotsi di le dintsi ka gore batho ba ka ka ditlhobolo, ba bangwe ba feleletsa ba latlhegetswe ke matshelo a bone mme.

Ke ka gore ke melao ya bone e ba e neilweng go tlhaga kwa badirelwa gongwe ba dibese.

Ee, mare ka tsamaya ka dithekisi ka gore e ne e tsamaya mo mosong thata.

Nnyaa, mme ga e se tsamaye go nne le ditshupetso tseno tsa dibese.

Dibese fa di tsamaya di tsamaya ko ditoropong ga di tsamaye mo metseng e mo magaeng.

Ditlhwatlhwa tsa dibese di kwa tlase thata, mme le fa ba di oketsa ga ba di oketsa jaaka madi a mantsi jaaka mo dipalangweng tse dingwe tsa dithekesi.

Mo go rona ga go sana dibese re tsamaya fela ka dipalangwa tsa dithekesi.

Ga re ya tirong mo go rona dibese ba di sutlhile tsotlhe, re tsamaya ka dikoloi.

Ee, mo go rona tsela ya teng e siametse gore re ka tsamaya ka dinao ya di tirong.

Nako tse dingwe motho fa a ya tirong a ka thulwa ke koloi, batho ba ba yang kwa tirong ba tshwanetse ba dirise sepalangwa kana yone bese go dula ba babalesegile.

Fa o na le baesekele o ka thulwa le gone ke dikoloi, o tshwanetse o tsamaye mo letlhakoreng la tsela gore o kgone go bona dikoloi tse di tlang ko pele ga gago le tse di tlang ko morago ga gago.

Go ka dira dikotsi tse dintsi jaaka go thulana ga dikoloi kgotsa go thulwa ke batho, bosigo ga go sena dipone tsa mmila.

Mo mebileng fa pula e na ditsela ga di tsamaege, batho ba ba tsamayang ka maoto ga ba kgone go ya ko tirong.

Ke bona go le bonolo ebile go le sentle, batho ba ba tsamayang ka maoto go le gantsi ba ka thulwa ke dikoloi ebile ba ka se thulwe ke dikoloi go tshwana le ba dibaesekele.

Ke go tsamaya ka maoto, mmila wa teng o siame thata ebile ga go tsamaege dikoloi teng.

Batho ba na le gore ba ka tseelwa dibaesekele, mme fa o tsweetswe baesekele o ka ya go bega teng ko matoneng ko tirong.

Ga ke bone go le mosola go dirisa baesekele go ya ko tirong, batho ba bangwe ba tlhabiwa ke ditlhong ka gonne batho ba bangwe ba na le dikoloi mme ba ka ba tshega.

Fa pula ena ga go a siama ka gore pula, maru a ka tshuba baesekele.

Nka e tlogela ko gae ka dirisa dinao go ya tirong.

Ee, ke le tsenya mo tirisong ka gonne la supa gore batho ba feta le fa batho ba sa fete.

Fa ke sena ke tshwara le bogodu leo, la go utswa dibaesekele ke founela ba mapodisa ba tla go mo tsaya.

Go nna le koloi go tshwanetse go nne botoka le kgona go tsamaya mafelo a ma leele ka koloi, mme le tsena lo babalesegile.

Go tsaya loeto le le sekgala se se leele ka koloi go botoka ka gonne, o kgona go tshela lookwane wa tsena ka nako ko o yang teng.